Go ka kgonega go kopanya moaparo wa setso le moaparo o tlhomologileng mo meletlong e e tlotlegang. Mme se se tshupa go supa setso le boitshepo ka nako e e tshwanetseng.

Ke bona moaparo wa matsoga wa basadi o le montle gonne ba apara xibelani, mme ba kgona le go bina ka sona, mme ba itlhophela mebala e leng gore ba ka apara ka yone.

Diaparo tsa setso di na le moelelo wa setso. Mme go tshwanetse ga tlhaloswa gore go apara diaparo tse dikhutshwane, go le gompieno go ka nna le dikgwetlho fa o sa tlhokomele tlhompho le seemo. Go ya ka mekgwa e e siameng go ka kgothaletwsa phetogo ya setso e tsamaelanang le maemo a gompieno mme bana ba rutiwe ka tlhompho le boitapoloso pele ga go apara diaparo tse dikhutshwane. Mme ga ke dumele gore moaparo wa setso wa basadi wa Sezulu Sexhosa ke o ne o dirang gore bana ba apare diaparo tse dikhutshwane, gonne bana ba gompieno ba lebelela thata mmediya mme sengwe le sengwe se ba se bonang mo mmediya se se ba itumedisang ba se latela.

Mosadi o nyetsweng o tshwanetse a simolola go apara diaparo tse di telele mme tse di thibang mangwele. Mme gape a apare mesese le dikhete. Mosadi yo o nyetsweng o tshwanetse a rwala mo tlhogong go bontsha tlhompo gape mme gape a se ka apara marokgwe. Mme ke ka tsela e e bontshang gore o tlhompha lelapa la gago le molekane wa gago. Ka setso ba re ka lapeng borokgwe bo rwala ke monna a le esi.

Fešhene, diaparo, dibaga le dilwana di bontsha setso, boitumelo le maitshwaro a motho. Go apere ka mokgwa o o rileng go supa tlotlo, boitlhompho le boitshwaro jo bo tlhomameng mo setšhabeng. Di dira gore motho a tlhomamise seriti sa gagwe le seabe sa gagwe mo go bolokeng mekgwa le meetlo.

Diaparo tsa setso tsa setswana di dirwa ka masela a nonofileng letlalo le dintlha tsa go oketsa bontle, go fa tlotlo, seriti boiketlo le go bontsha maitshwaro a setso. Maina a meaparo a jaaka ntoma, dikhabo, lešokwane, mokorogo a bontsha maemo bogolo le sereti sa motho mo setshabeng.

Diaparo tsa basadi, di tlhomamisa setso, tlotlo le seriti. Di bontsha maitshwaro a setlo, ditumelo, maemo a botho le seabe sa basadi mo setšhabeng. Ka tsela e e tlhomileng le e tlwaelegileng mo meetlong le mekgwa tshelo ya setso.

Ke akanya gore diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di fešhene tsa segompieno. Mme diaparo tsa setso le di fešhene tsa segompieno ga di kgatlhaneng, di ka tsenyiwa mmogo mo tlamelong, tlotlo ya setso le ponagalo ya segompieno. E fela gore diaparo tsa fešhene di apariwa letsatsi le letsatsi mme diaparo tsa setso di apara ka meletlo.